Ndingamkhuthaza ndimxelele umdlalo ebemnandi kakhulu kwaye badlale kakuhle kodwa ke noba abaphumelelanga aseza amanye amathuba wodlala apho bangaphumelela khona. Kuwo wonke imidlalo edlalayo kufuneke kubekho iqela eliphumeleleyo.

Ndingamxelela umdlalo ebemnandi kakhulu kwaye badlale kakuhle kakhulu kodwa ke noba abaphumelelanga aseza amanye amathuba wodlala apho bangaphumelela khona.

Indlela ekusetyenziswa ngayo imali andiyiboni iyingxaki mna. Ingxaki ikwabadlali bebhola ekufuneke rhoqo baziphonononge veki naveki ukuze xa beyodlala bazowina.

Esi siganeko sadibanisa abantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi bahlanganiswa ndawonenye bedala umoya wokuba nobuzwe kunye nenkqubelaphambili yesizwe.

Mna iqela endilicingayo yiOrlando Pirates kuba iyakwazi ukunika amathuba abantwana bangene bazibonakalise bedlala ebaleni.

Ndingathi oyena mdlali ndimthandayo nguKallis. Ngumdlali obhinqa ngamandla onekhono eliqinileyo nelingqondo elingangeni ziphazamisi.

Iyabakhuthaza kakhulu loo nto kuba bephumelela rhoqo. Ibonakalisa loo nto ukuba bayazimisela maxesha onke xa besebaleni bedlala.

Abantu bahlangana ndawonye bedela umoya wokuba nobuzwe kunye nenkqubelaphambili yelizwe xa bebukele ibhola.

Mna ukuba ndingangumphathiswa wezemidlalo ndingakhupha umxhasi kwisikolo ngasinye okanye kwindawo nganye edinga inkxaso kwizinto zodlala.

Ubuhlobo angabakha naba azobe edlala nabo nabanye bezinye iindawo abazothi baqhubisane nabo xa bedlala umbhoxo.

Mna iinto endingezenza, ndingenza abantu intloko ukuze ndifumane imali. Ndithengise nothengisa. Ndithengise izinto zabantwana ezinjengee-chips neeswiti.